Ndingajonga ixesha lokundivumela ukuba ndibe ndikhavarishwe uthetha ukuba i-waiting period. Ndingajonga ukuba iikhavarisha kangakanani imali, ndingajonga nokuba ikhavarisha eziphi izigulo okanye oluphi unyango.

Zikhona ezinye iindleko ezizawumchaphazela xa ethenga indlu, ezifana nezamagqwetha ezifana neereyitsi ukubhatala imibane, ukubhatala umaspala, ukubhatala iimali ezidingwayo yiloo ndawo ahlala kuyo.

Xa uqala istokfela inani endicinga ukuba lifanelekile ubuncinci ngu-five then ubunintsi ke ingangu-ten. Ndicinga uba linani eli elikwaziyo ukulawuleka, ngoba ukuba banokuba banintsi abantu inintsi into ezawuxoxisa, inintsi into ezawuxabanisa. Kanti noko xa ilinani elifanelekileyo okanye elincinci elifana no-five, kulula nokuthembana.

Kaloku, bhuti, kubalulekile ukuba nomasingcwabane ngoba inikeza loo nto inkxaso kumalungu efemeli yakho ngexesha likaxakeka, ngexesha lokubhubha. Incedisa ke ekugqumeleleni okanye ekujongeni izidingo ezifunekayo ekhayeni ngexesha lobunzima. Iphuma noko ikuncedise laa mali kunoba kuzawufuneka uyikhuphe isisambuku ngexesha eliyi-one.

Ewe, uxinzelelo lukhona elubangela into yoba ndingakwazi uyikhupha yonke. Iingxaki ziyanda endlini, ngoku ingaske ndiyibhatale ngokwezavenge.

Njengomntu oqalayo ukuba nekhaya iza kukuchaphazela kakhulu intlawulo yakho yenyanga ngoba kufuneka uyazile ukuba kukho irhafu efuneka uzibhatele kukho i-inshorensi ekufuneka uyibhatele yokhusela indlu yakho, yokhusela izinto ezingaphakathi endlwini ngoba ke funeka uzilungiselele into yokuba uzawubhatala kakuhle.

Kohluke kakhulu ngokuba kaloku ikhaya yindawo apho ofihla intloko khona, yindawo yakho yolonwabo, yindawo yakho apho uzipholela khona ungazubonwa lihlabathi. Ngoku ke ibaluleke kakhulu kwaye yohlukile nayo ekuthengeni imoto, mhlawumbi ezawubonwa ngabantu uzawubonwa kuyo ngabantu naxa isengxakini iyama, ikufakela umjojo. Kanti indlu izihlelele phaya, ungaphakathi, akuho mntu uza kubona uba usentluphekweni okanye utheni kwaye iza kuhlala ihleli. Kwaye naxa sowufuna uyithengisa ekuhambeni kwexesha ingaba lulutho kuwe.

Ewe, ndicinga ukuba yinto elungileyo ngoba kaloku xa kufunwa ukujonga ukuba ungumntu othembakeleyo kufuneka waziwe ukuba uhlala phi, uhlala kwindawo enjani uzawukwazi ufumaneka lula.

Ndiye ndithande ukubhatala ngekhadi ngoba amathuba okubelwa imali anqabile okanye yokuba ilahleki anqabile, ngaphandle kokuba ke ucofe ilinki eza kwenza into yokuba ube semngciphekweni wokugetyengwa. Limandi kakhulu ikhadi ngoba xa uthe walisebenzisa, abakhona amanqaku owafumanayo kwezi venkile zithengisayo eyenza into yokuba ngenye imini uthi wawuphelelwa yimali usebenzise laa manqaku.